Go tshameka metshameko ya ileketeroniki ya kgaisano ke metshameko. Ka gonne go na le melao le mekgele e tlhomameng, mme ke boitlosobodutu ka gonne batho ba bo ba tshameka ba ijesa monate, le go itlosa bodutu.

Ee, Ka gonne metshameko ya mo internet, e dira gore go nne motlhofo go itlosa bodutu. E dira gore motho a seke a tlhoka go itshidila mmele, le fa gone e ka dira gore motho a kgatlhegele metshameko ya mmatota.

Leka go tshameka basekete ball-o kgwele ya dinao, kana metshameko ya go lwa ka diatla, e na le kgaisano e na le lebelo ebile e a kgatlha.

Metshameko ya e ileketroniki AE sport, e e dira gore metshameko e e tumileng e nne le kgaisano e e oketsegileng. E dira gore e itsewe ke batho mo lefatsheng lotlhe, ebile e dira gore metshameko e nne e tshamekiwang ke babogedi ba le bantsi.

Ke rata tsela e metshameko ya ileketeroniki e dirang ka yone, ebile e kgwetlha. Di a itumedisa ka gonne di leka bokgoni jwa gago, di dira dilo tse di farologaneng ebile di galoganya batho le ba bangwe.

Gore motho a kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka sediriswa seo se jaaka computer a kgotsa founu. Go nna le internet-e mme gantsi o tlhoka akhaonto, kgotsa App, metshameko e ratiwang thata mo inthanete e akaretsa fortunate call of duty le amongst us.

Go tshameka metshameko ya ileketeroniki, ka tsela e e feteletseng go ka dira gore motho a lape a ngomoge pelo. Ebile a seke a kgona go dirisana sentle le batho ba bangwe, motshameko o ke o ratang thata mo inthanete ke fortunate, ka gonne o monate. Ebile ke o dirang ke le setlhopha go tweng ka wena.

Metshameko ya mo inthanete e tlhoka tshedimosetso go golagana batshameki, go romela tshedimosetso ya motshameko, le go dira gore motshameko o tsamaye sentle. Gore o kgone go tshameka o tlhoka sedirisiwa go tsena mo inthanete le thulaganyo ya go tshameka.

Batho ba tshameka metshameko ya mo inthanete bosigo thata, ka gonne go didimetse. Bana le nako ya go itapolosa ebile ba iketlile, gore ba seke ba dirisa didirisiwa di jang madi a mantsi. Ba ka dirisa Wi-Fi ba tlhopha metshameko e e sa diriseng didirisiwa tse dintsi. Kgotsa ba tshameka metshameko e e sa diriseng internet.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona, ka gore re itumedisa go dira go dirisana le ba bangwe. Le go re thusa go nna le le bokgoni di ne di seyo bogologolo ka gonne thekenoloji le go tsena mo inthanete di ne di ise di gatele pele ka mo go lekaneng.

Dikotsi tseno di akaretsa go kgerisiwa mo inthanete. Go tsiediwa le go tshwakgolwa gore o nne o sireletsegile. Dirisa di-password-e tse di nonofileng, tila go naya batho ba bangwe tshedimosetso ya gago, mme o leke go nna teka-tekano fa o tshameka.

Batho ba ba nnang kwa metseselegae, ba na le bothata jwa go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. Ka ntlha ya go nna le inthanete e e bonya kgotsa e e sa ikanyegeng. Metshameko e e bonwang motlhofo mo inthaneteng e akaretsa metshameko ya difounu tsa cellular, e jaaka candy crush e le amongst us.

Ke ne ke batla go tlhama motshameko wa go dirisana mmogo o rotloetsegileng go dirisana mmogo le go nna le bokgoni jwa go tlhama dilo. Metshameko ya mo inthanete e tshwanetse go tokafatsa pabalesego, go fokotsa boitshwaro jo bo kotsi, le go dira gore mongwe le mongwe a kgone go tshameka.

Go tshameka metshameko ya ileketeroniki lobaka lo loleele, go nna le kgatelelo ya maikutlo go ka dira gore motho a lape a nne le mathata a tlhaloganyo, le go ngamoga pelo. Fela jaaka go ka direga ka dikotsi le go ngamoga pelo mo metshamekong ya setso go fokotsa dikotsi tseno batshameki ba tshwanetse go i khutsa, go itshidila mmele, go bona thuso ya botsogo jwa tlhaloganyo. Go fokotsa nako ya go tshameka le go aga batho ba ba siameng.